Matshiliso matshilisano a vhupo ha hashu a si matshilisano a vhuḓi ngauri kanzhisa mahayani hu dzulesa vhathu vha sa shumi zwine zwi sia zwi kho ita u uri ri wane vhathu vhane vha kho dzula vhuponi ha mahayani hu vhathu vhane vhakho ḓi tambulela vha sinaho tshavho, vha balelwa nanga zwa u ḽa.

U ya nga ha nḓivho yanga ḽoboḽa ndi tshelede ine ya bviseliwa mu mufumakadzi a kho maliwaho. N ndi zwa ndeme uri i vhe hone ngauri arali munna a tshi kho funa musadzi a tshi kho nyaga u dzula nae a nga si sokou mu dzhia a songo thoma a ntsha ḽoboḽa a ḓivhisa mashaka a ha mufumakadzi.

Mirundu i imisiwa nga khalaṅwaha ya murotholo ngauri hu vha hu tshi khou rothola na uri zwi vha zwi kho ita uri vhan vhatukana vhane vha vha vho ya mirunduni vha gude na uri kanzhisa zwikolo tshi vha tsho vala vha vha vha khou itela na uri vhatukana vhoyo mirunduni vha kone u ḓivha zwinzhi na u savaiva musi vha kha nyimele i konḓaho.

U rina ṅwana dzina ndi zwa ndeme ngauri nwana muṅwe na muṅwe u na pfanelo ya u vha na dzina, zwi thusa na uri mme vha ḓivhe musi ṅwana ono bebiwe ngauri kanzhisa vhana vha tshi bebiwa kha vhuengelo ha muvhuso vha vha vho vheiwa fhethu nthihi zwino arali ṅwana a nga fhiwa dzina ḽa nambatedzwa kha mulenzhe mme vha ḓo kona u vhona uri hoyu ndi wavho ṅwana.

Vhathu vha ano maḓuvha a vha tsha tevhela maitele a kale a u bika delele vha bika delelele nga maitele a ano maḓuvha hune vha shumisa khukhini soda musi vha tshi bika delelele ḽavho.

Nga mvelelo yanga ya Tshivenḓa a hu na vhutambo vhune vha itiwa hu tshi itelwa vha vhatukana uri vha khovha vhanna hu itelwa vhasidzana.

Ndi u ḓivhisa ṅwana kha vhafhasi kana vhomakhulu uri hu na tshi bebwa tshiswa tsho swikaho na u fha ṅwana dzina ḽa vhuḓi.

Zwine zwi nga itwa ndi u fhaṱela zwifuwo zwavho khofhe ha vhuḓi ho khwaṱhaho na u panga dzikhamera uri vha kono u vhona muthu ane a ḓo dzhena aya a tswa zwifuwo zwavho.

Zwikili zwine vhasidzana vha zwi guda musi vhe dombani ndi tshikili tsha u kono u amba na vhathu vhahulwane, u ṱhonifha mu muthu ane a ḓo vha mala, u ku bikele kwa zwiḽiwa na kushumele kwa ku kwa mishumo ya hayani.

U ya nga ha mvelele ya Tshivenda, mufumakadzi o maliwaho u fano u ambara zwiambaro zwilapfhu zwi ngaho rogo ndapfu na zwikete zwilapfhu na dugu.

Ee. Fhethu hune mirundu ya ima hone hu vha hu songo tsireledzea ngauri kanzhi hu vha hu ḓakani hu sina fhethu hu ne vhana vha nga dzhena nga ngomu vha eḓela.

Ndi vho makhulu vha ha munna kana mashaka a ha munna na mashaka a ha mufumakadzi kana vho makhulu vha ha mufumakadzi ndi vhone vhathu vhane vha fanela u vha vha hone musi hu tshi khou itiwa nyambedzano dza ḽoboḽa.

Vha ṱaluswa nga u vha maine na tshenzhemo zwine zwa amba uri vha vha vho no shuma lwa tshikhala tshilapfu musi vha tshi kho i, vha tshi imisa mirundu.

Vhathu vha thoma nga u ḓivhisa vha fhasi uri hu na mutambo une wa ḓovha hone musi vha tshi nyago thoma u ita uvho vhutambo vha thoma vha ḓivhisa.

Nyimbo dza tshivenḓa dza sialala dzine dza imbiwa kanzhisa hu vha hu khou imbiwa dzi nyimbo dzino yelana na zwine vhathu vha ita musi vha tshi khou tamba.

Nga nga tshifhinga tsha musalauno vhafumakadzi vhanzhi vha kho shuma sa vharangaphanḓa. Vha kho kona nga maanḓa u vha vharangaphanḓa vha khou kona mushumo wavho zwine zwa amba uri nga tshifhinga tsha musalauḽa vhafumakadzi vho vha vha tsikeledzeyaho a vha ngo kona u fhiwa tshi tshifhinga tsha u sumbedzisa uri na vhone vha nga kono u vha vharangaphanḓa.

Ee maitele a u bika tshidzimba ndi nga kona u pfhumbudza vha murafho u ḓaho uri vha ḓivhe uri tshidzimba tshi bikiswa hani nahone ndi zwifhio zwine zwa ṱoḓea musi muthu a tshi khou bika tshidzimba.

Nga tshifhinga tsha zwino vhana a vha tsha vha na dzangalelo ḽa u ḽa dovhi ngauri a vha zwi ḓivhi uri dovhi ndi mini, ngauri hano maḓuvha vhathu vha a kho sedzana thusa nga mannḓa na zwiḽiwa zwa tshikhuwa zwa tshivenḓa vha khou zwi litsha sa dovhi.

Muthu musi a tshi bika mu muṋawa wa mukusule u thoma nga u dzhia muṋawa a u pangela kha tshigeḓeḽo a shela maḓi a u fhisa uri u ṋauwe.

A huna na tshikolo na tshithihi tshine nda tshi ḓivha tshine tsho tendelwa u imisa mirundu khathihi na u ṱhogomela vharwa vhe murundini vhe mirunduni.

Zwiḽiwa zwine vhana vhavha mirunduni vha fanela u zwi ḽa ndi mitshelo na miroho na zwiḽiwa zwa siyalala zwingaho tshidzimba, dovhi, miroho i nonga madelele.

U ya nga ha nḓivho ine ndavha nayo na kuvhonele kwanga u ambara zwiambaro zwi no siya muvhili nnḓa zwi sumbedza u sa ḓi ṱhonifha no u sa ḓi funa ngauri u vha u tshi kho sumbedza shango muvhili wau vhathu vha tshi khou vhona zwi songo teyo u vhoniwa nga vhathu.

Vhafumakadzi vha ambara miṅwenda kanzhisa hu shumisiwa malabi u runga iyo miṅwenda, vhathu vha vhanna vha ambara miṅwenda fhedzi vha ambara muthihi une wavha wa nṱha, vhafumakadzi vha dovha vha ambara sheḓo.

Nḓila ine nda ḓivha mashonzha a tshi bikiwa ngayo hu dzhiwa tshigeḓelo tshi sinaho tshithu mashonzha a pangiwa nga ngomu, ha sheliwa maḓi a u fhisa uri a umuluwe saizwi a tshi vha o oma, nga murahu a kono u poswa bodoni, wa shela ṱamaṱisi na muṋo, a tshi vhibva a kona u sevhedza vhathu vha ḽa vha takala.

Ngudo dza nnṱha dzine ndi nga mu ṱuṱuwedza uri a nange dzone ndi nga ri a nange vhadededzi sa izwi zwi kho vhonala uri vhunzhi ha vhathu vha iṱo vho gudelaho vhadededzi vhatshi to fhedzi vha khou ṋamba vha wana mushumo. Ndi nga dovha hafhu nda mu ṱuṱuwedza uri a nange uvha muongi kana nese ngauri, zwo leluwa uri a wane a wane mushumo, a dovhe hafhu a nange na vhudokotela ngauri musi vha tshi to fhedza tshikho lwa henevho vhathu vha namba vha wana mushumo vha shuma.

Ndi ḓipfa ndisa fareyi zwavhudi ngauri nne zwi ntsumbedza uri, muthu a ne a khou amba Tshivenda a tshi dzhenisa na maṅwe maipfi a dziṅwe dzi nyambo, zwi sumba uri ha ḓivhi luambo lwa hawe ngauri Tshivenḓa ndi luambo lu leluwaho nga maanḓa.

Ndi zwa uri musi vhana kana vhatukana vho ya hanengei u fumba, vha ya vha guda zwoṱhe zwine vha fanela u zwi guda kha mvelele ya Tshivenḓa, vha funḓedziwa nga ha u vha munna na uri arali vho no aluwa, vhonovha vhana vha nga farisa hani vha fumakadzi vhavho.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine zwa ṋekedza u ṱanganedza vhaeni kanzhisa vhaeni vha fhiwa thophi, na muroho wa delele uri vha ḽe, vha dovha hafhu vha fhiwa tshikoli, vha fhiwa ṋawa.

Zwi sumbedza uri nṋe sa muthu ndi ya ḓi ṱhonifha nahone ndi na vhuleme, zwi dovha hafhu zwa amba uri ndi a ḓi ṱungufhadza, ndi dovha hafhu nda funa mvelele yanga sa mubvenḓa, ndi a ḓi ṱongisa nga uvha muvenda, na u ambara zwi ambaro zwa sialala.

Ri linganisa vhu ḓi ṱalusi ha mvelele na fesheni ya musalauno kha wa ḓorobo nga u khetha zwiambaro zwi nga shumiswaho hune zwa ṱoḓwa vhuḓi ṱalusi, ri dovha hafhu ra khetha zwiambaro zwa musalauno.

Ee, ndo no vhuya nda gudisa murathu wanga u bika zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funesa, ndo mu gudisa u bika thophi uri i bikisiwa hani na uri ndi zwifhio zwine a fanela u zwi ṱhogomela musi a tshi khou bika thophi.

Ee, vhana na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwo fhambananaho zwa mvelele kha zwimima, vhafumakadzi vha ambara miṅwenda na masheḓo, ngeno vhana vha tshi ambara miṅwenda ine vha i ambara nṱha fhedzi ngeno fhasi vha nga ambara vhurukhu vhuṅwe na vhuṅwe, ndi zwa musi vhathu vha kha zwi mima zwa mvelele ya tshivenḓa.

Murero uyu ndi wa uri muthu ndi muthu nga vhaṅwe une kha wo ndo guda uri muthu a tshi kho tshila afha vhutshiloni, u tshila na vhaṅwe vhathu ende u tea u ṱhonifha vhanwe vhathu, a dovha hafhu a ṱoḓa thikhedzo yavho naye a tshi kho vha ṋea thikhedzo nga uri muthu ha tshili a yeṱhe u tshila na vhaṅwe.

Ee ndovha ho vha na tshifhinga tsha musi ndi tshi khou aluwa ndi kha ḓi vha ṅwana muṱuku, ndo vha ndi tshi funa nga maanḓa u ambara sheḓo, ḽine ḽa wanala kha mvelele ya tshivenḓa. Ndo vha ndi tshi ḓi pfa ndo takala nga maanḓa ndi tshi ḓi kukumusa ndi tshi ḓi pfha uri ndi muvenḓa mubikwa na ibve ibve ḽa vhibva nṋe nda sala.

Ri shumisa khuni u bika zwiḽiwa zwa siyalala ngauri, kha vhupo ha musalauno vhathu vhanzhi vha khou ḓivha khuni hu dzone dzine dza shuma nga kha mvelele ya tshivenḓa u bika zwiḽiwa.

Ee ndi nga ḓivhadza muṅwe muthu o no bva kha iṅwe mvelelo nga zwiḽiwa zwine nda zwi funesa zwa sialala, ndi nga mu ḓivhisa zwone nga u mufha ndaela ya uri sa thophi a nga i bikisa hani nahone ndi zwifhio zwine zwa ṱoḓea musi muthu a tshi khou bika thophi, nda dovha hafhu nda muṅwaleli tshifhinga tsha musi a tshi fanela u xaxarisa iyo thophi na musi a tshi yo nyongelela.

Ee ndo no vhuya nda bika zwiḽiwa, nga khali ndi tshi khou bika mashonzha na vhuswa ha mavhele ndi tshi kho bikela makhulu wanga, zwo vha zwi si zwavhuḓi nga maanḓa khali i bikisa zwiḽiwa zwavhuḓi na zwiḽiwa zwi no bikiwa nga khali zwi a ḓifha nga maanḓa.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho rabela na tshigwada tsha vhathu vhane nda dzula hone. Ro vha ri tshi kho zwi itela u fhodza muṅwe muthu we a vha a tshi kho vhaisala nga mannḓa, ndo ḓi pfa ndo takala nga maanḓa ngauri zwo ntsumbedza uri vhathu ri a farana musi muṅwe a si khou takala ri a thusana nga thabelo.

Ee zwiambaro zwine zwa ambariwa kha vhupo hanga minyanyani ngauri ri vhavenḓa ri ambara zwiambaro zwa sialala zwine vha zwi vhidza uri ndi miṅwenda, masheḓo na magwana.

Vhaswa vha ano maḓuvha, vhaswa vha musalauno a vha ambari zwiambaro zwo fanelaho zwine zwa sumbedza u ṱhonifha ngauri vhaswa vha gidimisana na fesheni. Zwine zwa amba uri kharali ha nga sokou bva vhukipa nyana kune kwa sokou vhidzwa u pfhi ndi kukipa kukene na ho kusa thivhi muvhili lwo fanelaho vhaswa vha ḓo ya vha renga vha ambara zwa sia zwi kho vha ita uri vha vhonale vha songo ṱhonifhea tshitshavhani.

Zwiambaro zwine vhanna vha nga zwiambara uri vha vhonale vha na tshirunzi na u ṱhonifhea ndi u zwa zwanḓa zwilapfhu zwi sina ndavha uri muvhala wa hone ndi ufhio vha dovha hafhu vha ambara vhurukhu vha nnḓa zwi ita uri vha vhonale vha na tshirunzi nahone vhavhe vha ṱhonifheaho vha sa ambare marukhu mapfufhi ane a ḓovha o sia milenzhe nnḓa nga vhana vhaṱuku.

Zwine zwa ṱuṱuwedza kuambarele kwa vhafumakadzi tshitshavhani ndi tshifhinga tshifhinga tsho shanduka a tshi tshanga tshifhinga tsha musalauḽa hune vhathu vha vha vha tshi ambara nga nḓila ya u ṱhonifhea zwino tshifhinga tsho tshentsha zwithu zwo no fhambana kurungele na ku na kuitele kwa zwithu kwo fhambana. Zwine zwi sala zwi kho ita uri hu ḓi bva na zwiambaro zwine zwa tshifhinga tsha zwino zwi ita uri vhathu vha ambare zwezwo zwine zwavha uri zwiambaro zwe zwa vha zwi hone zwi ṱhonifheaho zwa vhafumakadzi zwa kale a zwi tsheho a zwi vha zwi vha zwi amba uri a zwitshavha zwavhuḓi a zwi ngo tsha tea ndi zwa kale.

Arali vhana vha lovhelwa nga vhabebi vha tshe vhaṱuku vha fanela u dzhiwa nga mashaka kharali hu si na mashaka ane anga vha dzhia a vha ṱhogomela vha fanela u ya fhethu ha zwisiwana vha wana hone vha wana hone ṱhogomelo yoṱhe ine vha fanela u i vhana u i wana sa.

Ee maitele o ḓoweleaho ane a itea musi mufumakadzi o lovheliwa nga mufarisi wawe ndi uri mufumakadzi u fhedza ṅwaha o ambara zwiambaro zwitswu u sumbedza uri o ṱuwelwa nga mufarisi wawe. Zwine zwa itea ndi uri musi mufarisiwa wawe o ṱuwa u ya a dzula maṱirasini a sa iti tshithu a tshi kho mu lilela ndi maṅwe a maitele ane a itea miṱani musi mufumakadzi o lovha.

Mufumakadzi o lovheliwa nga munna a nga tikedzwa uri a sa humbulese nga zwo iteaho nga u mu ṱoḓela vhaḓivhi vha zwa muhumbulo vhane vha ḓo mu thusa uri a ambe uri ndi zwifhio zwine a khou pfha uri zwi khou muvhaisesa na u muṱuṱuwedza uri a ṱanganedze a dovhe hafhu a fhole fhole a tende uri zwo iteyaho zwo itea a ise phanḓa na vhutshilo.

Zwithu zwine mufumakadzi o lovheliwa nga munna a fanela u zwi ita ndi u gidimela lungano u fanela u thoma a ima lwa tshifhinga tshilapfu uri a kone no dovha hafhu u bva vhuhadzi saizwi o lovhelwa.

U ya nga ha zwine nda vhonisa zwone kana u ḓivha ndi vhona unga mufumakadzi u fanela u dzula ṅwaha a sathu wana muṅwe munna, nahone zwi ḓovha zwi khou ita uri avhe akho ṱanganedza a tshi kho fhola zwa dovha hafhu zwa thusa uri muthu avhe ono ṱanganedza a sa twe a khou lila a kha iṅwe mbingano a tshi khou humbula.

Mufumakadzi o lovhelwaho nga munna u fanela u ambara zwiambaro zwa black u vhuya u swika hu tshi swika tshifhinga tshine hapfi u kho bvula hezwo zwiambaro zwitswu ende a tshi zwi bvula u vha a tshi kho yo thoma iṅwe mbingano.

Ee vhurereli vhune ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḓi vha ḓi konane ngaho ndi vhurereli ha tshikriste ngauri ndi vhona hu hone vhurereli vhune muthu muṅwe na muṅwe uya kona uvhu swikelela saizwi kha vhupo vhuṅwe na vhuṅwe hu na kereke.

Vhana vha fanela u ita mishumo i sa lemeliho ine yo vha lingana ni nga si mufhe mushumo wa uri a ye a bike vhuswa a na miṅwaha ya malo, zwi sala u tshi vhonga u kho tambudza. Ṅwana wa musidzana ane avha na miṅwaha ya malo u tsa fhasi kha uya kha miṅwaha miṱanu unga mufha mushumo wa uri a ṱanzwe ndishi na tshigeḓelo ngeno wa mutukana u tshi nga mugudisa zwa ngade uri avhe a tshi kho guda u ṱavha naho.

Nga tshifhinga tsha zwino ahuna mushumo une unga tori wo fanela u itiwa nga mufumakadzi fhedzi ngauri na vhanna vha hone vhane vha bika kale he havha hu tshipfi mufumakadzi ndi ene ono fanela u bika mushumo muṅwe na muṅwe uya shumiwa nga muthu muṅwe na muṅwe zwi sina ndavha uri ndi munna kana.